Lapho ngithumela imali endaweni yasemaphandleni, ngiye ngikhathazeke kakhulu ukuthi ngivikelekile yini, imali yami izohamba yini, ngeke ngize ngi-charge-we kakhulu kule mali engizoyisenda. Ukuvikela loko ngiye ngisondele kuyena lowo ongincedayo ngomshini lo engithumela ngawo imali. Ngiye ngenze sho ukuthi iphini icindezelwa imina kuwona umshini angimunikezi yena iphini yami ukuthi ayazi, ngi-check-e nokuthi ubhale yona amanani amarandi engifuna ukuwathumela kulowo engimthumelela wona. Ngiqinisekise ngokuthi iphini ngingamunikezi yona ngibese ngisende leyo mali leyo engifuna ukuthi ihambe. Ngibese ngikhiphe ikhadi lami emva kwalokho.

Mayelana nemalimboleko, amabhange kufanele afundise abantu mayelana nengozi yokwenza isikweleti okade ungasihlelanga , amabhange akufanele kube iwona akhangisa ngemali . Abese angabe esakuveza ubungozi sokuba, okuba segibeni lezikweletu. Kufanele bafundise abantu ukuthi isikweletu sikukhinyabeza kangakanani empilweni, ukuthi ugcine usuba ne-stress ngenxa yokuthi awusakwazi wena ukukhokhela leya mali okade uyifunile oyibolekile ebhange , awusakwazi ukuyikhokha. Ibhange akubalulekile libeke inzuzo phambili, kodwa kubalulekile lifundise amakhasimende ngengozi yesikweletu.

Ukunikeza umuntu ohlala kude endaweni enjengasemaphandleni imali ngeselula kuyasiza kakhulu, futhi kungenza ngijabule kulula angizitholi sengigibela kufanele ngimoshe enye imali ngigibele ngiye edolobheni, ukuze ngithumelele othandiweyo wami imali. Kuyajabulisa ukukwazi ukuthumelela imali ngeselula naye ezokwazi ukuthi athi mayeyithola ngeselula abese aye esitolo eduze ayokwazi ukuthi ayikhiphe khona imali yakhe ngaphandle kokuze agibele aye edolobheni. Kuyalekelela kakhulu lokho ukukwazi ukuthumela nokukwazi ukukhipha imali yakho usebenzisa iselula.

Njengoba sengifakile isicelo se-UIF ngilindile. Isikhathi sokulinda kushayisana ngovalo ngoba ngihleli angazi noma imali engithembisiwe izongena ngempela yini. Inkampani ebengiyisebenzela beyiyibamba ngendlela efanele yini imali ebengikade ngibanjelwa yona emsebenzini ebengisebenza kuwo. Izidingo zami ziyanyuka kakhulu. Ngikhathazekile nje ukuthi mengithola umsebenzi kuzophazamiseka kanjani imali ebese ngiyibhalisile yayo i-UIF ukuthi izongena kulo msebenzi omusha noma ngizoqhubeka yini nokuyithola. Ngikhathazekile kakhulu.

Ukulandela i-forex kuyingozi ngike ngalandela umuntu othize wesibongo sakwaShezi obeluleka ngayo i-forex, obesitshena ukuthi uzozithola sewenza inzuzo ephindwe ngamaphesenti angaphezu kwamakhulu kumali yakho oyifakile ngesikhashana esincane. Ngiye ngawa ogibeni ngagcina sengifaka nami ngoba ngibona impilo yena ayiphilayo. Kungilimazile kakhulu ngoba izibekezelo abenginikeza zona azizange zisebenze kakhulu. Ngimosheke imali enkulu kakhulu, ngikhathazekile kakhulu ngoba leyo mali ayisoze .

Kubalulekile ukuthi wazi ukukhokhela i-overdraft, kubalulekile nje ebhenki ukuthi bakululeke mayelana nokuthi uzokhokha kanjani, nokuthi amaphesenti anyuka kangakanani ngalesi khathi wena wenza uhlelo lwe-overdraft. Ungavele ngoba sewuzwa kuthiwa hhayi uzothola imali bese uyavuma ngaphandle kokuthola ulwazi olwanele ukuthi i-overdraft isebenza kanjani. So kubalulekile mayelana nenkokhelo nje wazi ukuthi into ozokwazi yini ukuyimela ukuyikhokhela isikweletu sayo i-overdraft, uthole umluleki kulona ibhange uphinde uthole nomluleki ozimele ukuze ube nolwazi olwanele .